Abaphembeleli bayaluchaphazela kakhulu ulutsha ngoba ixesha elinintsi balandelwa lulutsha, izinto abazenzayo zilandelwa lulutsha. Ngoko ke iba yinto elungileyo ukuba kusetyenziswe bona ukubhengeza ezi zinto, kwenzele uba bayayazi ukuba ulutsha lizawuyenza nayo loo nto, ngoba lizawubona ubani eyenza, nalo lufune uyenza.

Idatha iya ngokubiza kakhulu, iya ngokuxhoma emaxabisweni ngoba kuqala yayikade ifikeleleka kangcono. Ngoku kunzima uthenga idatha, ixesha elinintsi idatha iphela ngokweentsuku ezimbalwa ibe ubuyithenge ngemali enintsi. Yingako ke ngoku abantu abanintsi baye babalekele kwizinto ezifana neWi-Fi ngoba uyayazi umntu ukhupha imali kube kanye enyangeni ahlale neWi-Fi yakhe toti kwinyanga elandelayo, kanti ukumane uyothenga idatha uyazichana.

Ukubukela kunomathotholo okanye kumabonakude, apho ungazurhola mali khona yenye yeendlela zokubukela ezemidlalo, ungazutyabuleka khona. Kanti ke uyakwazi nokuya kwiindawo apho kubukelwa mahala khona, iindawo ezifana neendawo zolonwabo okanye iindawo zokutyela. Babakhona oomabonakude apho abantu baye babukele khona ibhola simahla. Kanti ke nostrimisho efowunini uyakwazi ubukela, akubizi kangako.

Ukuphelelwa yidatha ungalindelanga kuyadina ngoba ke sube ngamanye amaxesha usenza into ebalulekileyo. Ngoko ke mna ndiye ndikhawuleze ndizame ukufumanisa ukuba ingaba ipheliswe yintoni, okwesibini ndandule ukuyithenga. Kanti ke ukuba ndithe ndaphelelwa ndingenayo imali yokuyongeza, ndiye ndikhangele indawo eneWi-Fi yasimahla ekufutshane kum, umzekelo ithala leencwadi okanye isikolo samabanga aphantsi nangaphezulu esikufitshane kum. Ndisondele nganeno, ndikwazi ukugqibezela loo nto bendithi ndiyayenza ebalulekileyo.

Ukuba wonke umntu angafikeleleka kwiWi-Fi yasimahla inganobungozi loo nto ngokuba iWi-Fi yasimahla okanye yoluntu ayikhuselekanga. Ngoko ke abantu abanye bangathi bayisebenzise ngohlobo olungalunganga, basebenzise idatha okanye iinkcazelo zomntu ngoku Yho, Thixo!

Amaxabiso edatha anyuka rhoqo, kwaye ngokoluvo lwam ndiyaqonda okanye ndiyazi ukuthi ukhona umgaqo siseko osekelwe ukunyuka kwamaxabiso edatha, noICASA ungomnye wemigaqo okanye wendawo apho khona kusekelezwa ngedatha khona. Yho!

Njengomntu okhe watshintshatshintsha kakhulu inethiwekhi andiboni ikhona engcono ngokwamaxabiso edatha, iinethiwekhi ziyafana okanye zibiza zonke. Kona kona into engcono kuzo yinethiwekhi, yi-range yenethiwekhi ukuba iphucuke kangakanani na, ngoba ezinye azikwazi kumelana nesimo. Umzekelo uyakwazi uthi uhleli nenethiwekhi ethile xa uthi uyajonga awukwazi ukusebenzisa i-intanethi ngexesha elithile. Ngoko ke kungcono uba ujonge ngoba yeyiphi esitrongo okanye eyomeleleyo ukuba usebenzise inethiwekhi yayo.

Ukufunda ngeenkcubeko zabanye abantu kwiinkqubo ezikwinkonzo zostrimisho .

Ngokwamaxesha ethu, ewe, yona into ebalulekileyo nento ephambili okanye esiyileqayo thina yi-intanethi, ngoba ke kwi-intanethi uyakwazi ukuthi ubukele into okanye umamele into oyithandayo. Uyakwazi uzikhethela, awunyanzeleki ukuba umamele nantoni na edlalayo. Kodwa ke unomathotholo ubalulekile ngoba kulapho sifunda khona ngolwimi lwethu, ngeelwimi zethu, nalapho khona siye sifumane inkcubeko.

Ukuba nerutha esebenza ngamandla webhetri kunganceda kakhulu ngoba kuyenzeka ukuba kuthi kucima umbane ube ubusenza into ebalulekileyo. Ngoko ke uyakwazi uthi xa kucime umbane uye uqhubeke nento yakho ubuyenza kwi-intanethi, umzekelo, okanye ubusenza into yesikolo, awuye uchaneke ufuneke ukuba uyeke. Uye uqhubeke usebenze ngoba unerutha esebenza ngamandla webhetri.

Into enothi ikuncede ingakuba usebenzise irutha enebhetri eyakhelwe ngaphakathi kuyo okanye uxhumanise iWi-Fi yakho kwi-invetha apho uzothi xa kucime umbane ikwazi, still irane, okanye usebenzise ihothispoti kwifowuni yakho, usebenzise idatha esefowunini yakho, uhothispote ukuba usebenzisa ikhumpyutha, uhothispote loo khompyutha yakho okanye loo laptop.

Ihlala ineendleko ezinyuka oko, iindleko ziphezulu kakhulu kwaye ixhomekeke kwi-intanethi egqwesileyo, funeka ube ngumntu ohleli uneintanethi ebalaseleyo. Okwesithathu, ichitha ixesha kakhulu uba semngciphekweni bokuhlala uhleli kuyo, kuloo mstrimisho ungakwazi ukwenza ezinye izinto.

Ewe, kulula ukuba mawufunde ezinye ulwimi xa usebenzisa iinkqubo zomstrimisho ngoba akukho ilanguwiji engekhoyo, akukho lwimi lungekhoyo phayana. Ngoko ke kulula umntu acofe nayiphi na ayifunayo azikhethele, azifundise. Kwaye ke kuba ngamanye amaxesha kuba simahla kodwa ke noba sekungekho simahla, akubizi .

Mna ndingakhetha iWi-Fi yasimahla ngoba amaxesha amanintsi sisebenzisa iteknoloji okanye i-intanethi, izinto ezininzi zifunisa usetyenziso lweintanethi, umzekelo xa ukhangela umsebenzi uye udinge i-intanethi. Xa ufuna ukuaplaya okanye ufuna ukungena kwiibhanki zakho, kwiiepu zakho uye ufuneke usebenzise kwale intanethi. Ngoko ke ndingakhetha iWi-Fi yasimahla.

Yingxaki kuba kuchaphazela ukuthembeka kweendaba kwaye kuchaphazela nemisebenzi kushishino loshicilelo.

Ewe, ndicinga ukuba kulungile ngoba xa usebenzisa iWi-Fi kwithala leencwadi kulula ngoba kusendaweni ezolileyo, awuphazamiseki uyakwazi ukwenza imisebenzi yakho yesikolo kakuhle ngaphandle kophazamiseko. Kanti ke ukuba bekuthiwa ifumaneka ndawo yonke bekuzosokolisa kuba ubuzawuthi noba useklasini uzama ukwenza umsebenzi wakho wesikolo kubekho abantwana abakuphazamisayo.

Kunikisa umdla ngoba kaloku ngamanye amaxesha kuyacaphukisa ukuthi xa uthe wakhupha imali okanye wabhatala iinkonzo kodwa ube ungakwazi uzisebenzisa ngokohlobo othanda ngalo okanye ofuna ngalo.